Owona mdlalo wevidiyo endiwuthandayo nguFIFA, ngumdlalo webhola ekhatywayo. Ndiyawuthanda kuba undinika ithuba lokuba ndidlale ibhola nangaliphi na ixesha ngaphandle kokuba ndiphume endlini.

Ndicinga ukuba ukudlala ezemidlalo kunokunceda kakhulu umntana wam ekuhlahluleni isakhono sokusebenza kunye nabanye abantu. Xa bedlala njengamaqela bafunda ukubaluleka kokuthethethwano, ukuxhasana nokuthemba abanye.

Elona qela lebhola ekhatywayo endilithanda kakhulu yiMamelodi Sundowns. Ndiyalithanda kuba lidlala ibhola enomgangatho ophezulu kwaye linabadlali abanobuchule abahlala baphakamise umgangatho womdlalo.

Ngokoluvo lwam kumadoda adlala ibhola ekhatywayo, oyena mdlali ophume izandla nguLionel Messi. Ndiyamthanda kwaye ndiyamhlonela kuba uhlale edlala ngokuzinikela, ebeka iqela lakhe phambili kwaye enobuchule obungathethekiyo.

Ngokoluvo lwam esinye sisizathu esibangela ukuba iqela lesizwe iBafana Bafana lingaphumeleli kukungabikho kozinzo kulawulo lwalo, abatshintshi bobuqeqeshi rhoqo, nto leyo eyenza ukuba nzima ukuba iqela lakhe umkhondo ocacileyo wokuphuhlisa abadlali.

Mntwana wam, ndiyakuva xa uthi uziva ngathi awunabo abahlobo kodwa ndifuna ukuxelela ukuba ukudlala umbhoxo nabanye abantwana kunokunceda kakhulu ekwakheni ubuhlobo. Xa senikwiqela nisebenza kunye, nabelane ngenjongo yokuphumelela kwaye loo nto inceda ukuba nisondelane nifunde ukuthembana, ukuxhasana kwaye nibe nexesha elimnandi kunye.

Mama, ndiyabulela ngokuza kwakho. Ndifuna ukwabelana nawe ngexhala endinalo ngomfundi wakho. Ndiqaphela ukuba uye waqala ukuhlala engazilungiseleli kakuhle izifundo zakhe kwaye imisebenzi yakhe ayenziwa ngendlela ebesiqhelele ukuyibona ngaphambili. Ndiyamkrokrela ukuba uchitha ixesha elinintsi edlala imidlalo efowunini, nto leyo enokuchaphazela ingqwalasela yakhe kunye nexesha ebelinikela ekufundeni. Le meko indixhalabisa kuba inokuba nefuthe elibi kwikamva lakhe ngakumbi ukuba ayifumani mfundo esisiseko ayidingayo ngoku. Ndingavuya ukuba singasebenzisana kuze simncede afumane ibhalansi phakathi kokonwaba kunye noxanduva lwezemfundo.

Owona mdlali endimthanda kakhulu kwibhola ekhatywayo nguLionel Messi. Ndiyamthanda kuba ngumdlali ozinikeleyo osebenza nzima. Uyakwazi ufaka amagowuli kwimeko enzima kwaye uhlala efuna uphucula indlela adlala ngayo.

Ukuba esinye sesizathu esenza abanye abazali bayayixhasi into into yokuba iintombi zabo zidlale ibhola ekhatywayo kukuba basenemibono yakudala ethi ibhola ngumdlalo wamadoda. Abanye bayoyika ukuba abantwana babo basetyhini baza kuba ngamakhoboka emidlalo baze bangawenzi okanye bangabi namdla kwiimfundo zabo.

Njengomfundi okwisikolo esisezilalini onomdla kumdlalo weqakamba umcelimngeni endijongene nawo kukungabikho kwezixhobo ezaneleyo. Amaxesha amanintsi asinazo iibhola ezaneleyo, izikeyiti, nto leyo eyenza kube nzima ukuziqhelanisa nomdlalo ngendlela efanelekileyo.

Ukudlala kubalulekile ekwakheni impilo entle ukwandisa amakhono kunye nokwakha umoya wokusebenza neqela. Ngoko ke ukuqhubeka nokudlala kubalulekile, yimbewu yesikhumbuzo esihle ebomini.

osemncinci anganciphisa ixesha alichitha ekudlaleni imidlalo yeevidiyo ngokubeka umgobo ocacileyo wokuphucula ibhalansi phakathi kwemisebenzi yesikolo nemidlalo. Kungaquka ukwenza uhlu lwezinto ezilungileyo ukuqala ngokuphumeza imisebenzi yesikolo kwaye kuphele emva koko udlale umdlalo.

Umdlalo othandwa kakhulu ngumbhoxo. Ndicinga ukuba uthandwa, uthandwa kakhulu kuba unika abantu ithuba lokuziphumeza kwaye uxhase .

Ukudlala imidlalo kwakundinceda ukuba ndiphucule impilo yam ndingaphumeleli kuphela kumphosa wembuyekezo kodwa ndifunde ukubaluleka kokusebenza eqeleni.

Ngokoluvo lwam kumajelo adlalwa yiqakamba oyena mdlali ophume izandla nguNovak. Ndiyamthanda kuba uhlala ebonisa ukuzimisela kunye nokusebenza nzima.

Eyona nto ndiyithandayo yokuzonwabisa kukufunda. Ndiyakuthanda ngokuba kulapho ndifumana ulwazi okanye ulwazi lam lwandiswa khona, ndivame ukuchitha phakathi kweeyure ezimbini ukuya kwezintathu ngeveki.

Imidlalo yeevidiyo ineengenelelo ezininzi ikakhulu kumntwana. Eyokuqala, imidlalo yeevidiyo inokunceda ekuphuculeni amakhono okujolisa kunye nokucinga ngokukhawuleza.